Umdlalo engiwuthokozelayo mina njengomuntu nje owesilisa, ngingasho ukuthi ibhola leyinyawo. Vele phela amadoda athanda ibhola ley'nyawo, bese kuba ngamanye-ke athanda kodwa nje iningi lethu asikwazi ukudlala o-cricket, asikwazi ukudlala o-rugby. Into esikhule ngayo yiyo yona le esikhulele phambi kwayo, ibhola ley'nyawo. Ngiyakujabulela ukudlala ibhola leyinyawo ngoba umzimba wami uyazivocavoca nokuthi nje into esikhule siyidlala vele singabafana, into esikhule ngayo, nje iyonanto esiyaziyo uma kukhulunywa nje ngomdlalo, iyonanto esiyaziyo leyo thina, ibhola ley'nyawo.

Umdlalo nje obekhona mina sengihlakaniphile kwakuyi-World Cup le yango-twenty-ten, engake ngabona-ke lapho ngase ngibhekile nje. Amathuba emisebenzi cha avuleka-ke ngaleso sikhathi, kwaqashwa abantu abaningi, abanye babeqashelwe ukubheka abalimalayo, ama-paramedics, abanye babeqashelwe ukugada khona emagrawundini, baye bawathola impela abantu imisebenzi. Bayithola abanye njalo kwaba amabhizinisi, kwavuleka amabhizinisi okudayisa, babedayisa khona khona emagrawundini lapho. Ayi impela hhayi, abantu abaningi basizakala, basithola isinkwa.

Mina ngikhule nje ngiyinsizwa engaboniswa kahle lapha emakhadini, hhayi! Noma bekwenza ukuthi bengingemuhle kahle eyibalweni kodwa nje hheyi, ebengihlula amakhadi, kodwa nje uyabo uma sekuthiwa sidlala usigungu, ayi cha yabo usigungu-ke bengiwudlala. Khona lokhu abathi umamithisana, ayi, bengibudlala-ke kona, bengibudlala lokho ngo-top ten, obani bani, ukwakha amakhadi bekungihlula kodwa-ke usigungu bengiwudlala. Wona-ke udlalwa kanje, nifike nidlale, nidlale nifake amakhadi afanayo, uma ngike ngashaya ikhadi, wafaka elifanayo, uyathatha, uyaqoqa ngokwakho, onamakhadi amaningi-ke uye omithi, besidlala kanjalo-ke. Hhayi cha lokho-ke bengikwazi ukudlala, besiwudlala kanjalo, onamakhadi amaningi nje uye omithisiwe.

Eyikoleni indlela abangenza ngayo ukuthi kungabi bikho ingane engenayo umdlalo ewudlalayo, nami nje bengingomunye wabo obehluleka, ngaze ngakuthola okuhambiselana nami ngoba into ebalulekile, akekho umntwana okumele angazivocavoci uma ngabe kwenziwa imidlalo. Abayifake imidlalo ey'koleni ibe miningi, iyingane zibe nento eningi eyikhetha kuyo. Akekho-ke umuntu ongahlulwa yikho konke, cha, ngabe uyinqaba lowo muntu. Ongahlulwa yikho konke? Hawu, ngabe uyinkinga, akekho umuntu akekho umuntu okuthiwa nje akekho akukho akwazi ukukwenza. Abayikhiphe imdlalo ibe miningi, bese iy'ngane ziyayicingela bese bona beyabuka ukuthi lo ungena la, lo ungena la.

Eyi, ngokubona kwami mina hhayi, angiboni ukuthi onke amalanga kukhona into abangayifunda uma ngase kuthiwe kuyafundwa ngapha, ngapha kuyadlalwa eyi. Hhayi angiboni kanjalo, angiboni impela ngoba basuke sebejabula kakhulu. Kuthi nje-ke khona into ekungathiwa bayayifunda-ke lapho? Hhayi angiboni, angiboni impela, hhayi.

Eyindaweni nje eyisemakhaya eyi kukancane ukuthola izinto eyikanjalo, kukancane, kukancane. Ngoba ngisho emahholo akhona, ufica kuyikhalela ibhungezi nje, ukuthi-ke usungafica kuthiwa kunezinto ezenzelwa abafuna ukudweba, abafuna ukuthwebula, ngeke. Emakhaya? Eyi, hhayi, hhayi amathemba awekho emakhaya nje, angisho nje . Phandle-ke njalo uma kungase kuthiwa kukhona usomabhizinisi abakhulume naye-ke and kungaba owasendaweni, kungaba umuntu nje noma umuntu obenothando wabenzela-ke ngoba phela umuntu omusha uma ngabe esuke esebekile into yakhe wathi sicela ukuthi nokuthi, bakhuluma kuzwakale, sebe ngasizakala kanjalo-ke.

Lapha ebholeni mina-ke iqembu lami engihamba nalo, ngihamba neSandawana ezithi, sky is the limit, ngiyihambela neSandawana-ke mina. Hhayi, bayangenzela abafana bami, hhayi bayangidlalela. Abadlali bami nje engigadle ngabo kakhulu oThemba Zwane, bese ngiphathe u-keeper wami laphayana u-Williams, ngiphethe noMudau, hhayi, hhayi, hhayi, ayi iSandawana, hhayi, hhayi, hhayi. Ngithanda iqembu lami, hhayi, ngiqhoshe ngifile ngalo noma libuye lingiphoxe nje lapha nalapha kodwa hhayi, hhayi, hhayi abafana bami, hhayi , hhayi bayangenzela, bayangenzela enkundleni, hhayi abavamisile. Selokhu nje bathola ne-star hhayi-ke hhayi-ke, hhayi, neyindondo-ke futhi bayayiqoqa, bayayiqoqa abayibheki.